Mna phakathi kwebhasi netekisi ekhuselekileyo yibhasi. Isizathu ibhasi ihamba ngesantya esiphantsi. Loo nto leyo yenza ukuba kube nzima ukuba ingasengozini ngoba yonke into yenzeka uyijongile. Yiloo nto mna ndiyibona ibhasi iyeyona ekhuselekileyo kuneteksi kuba iteksi isoloko ibalekisa, ufika kungekho safety belt ezifakiweyo kodwa ebhasini ziyafakwa ii-safety belts.

Yibhasi eneedekha ezimbhini ngoba yona le bhasi ineedekha ezimbini ihamba ngesantya esiphantsi kwaye ii-safety belts ziyafakwa, ii-airbag system zikhona. So yi-safety first kulaa compared to le inesantya esiphezulu.

Kulena ke imeko ndingakhawuleza ndifowunele umntana endlini aleqise ikhadi lam lokukhwela ibhasi. Ukuba umntana akafumaneki kuyawunyanzeleka ndibhatale ikhadi elitsha.

Ewe, kule imeko ndingathetha nomqhubi webhasi ukwenzela andinabisele kakuhle ukuba afunyanwa phi la makhadi ebhasi asetyenziswayo kungasetyenziswa mali nje kwaye ndibe nengcaciso epheleleyo ukuba ndingenza njani ukuze ndilufumane.

Ndiyamxelela ukuba azilungiselele ukuba angabhatala ngemali, angangabhatali ngemali kudingeke uba imali asebenzise in a form of ikhadi. So yonke loo information nam ndiza kumnika ukwenzela angaxhamleki sephaa phambili efika ebhasini.

Kule meko andinoziva ndikwisimo esirayithi ngoba kaloku noko ndiqhele uba ibhasi ifike early, yonke into iyenza kwangexesha. So xa izovele ingafiki ingandixhalabisa kakhulu loo nto ngoba kaloku nam ndizawuba leyithi emsebenzini.

Ndingangumntu oxhalabileyo kakhulu kaloku ngoba ndibona ixesha lihamba ngoba ibhasi ayide ifike. Kwaye ndingazibona sendizame enye inzame yohamba ngoba kaloku intsha intoba ibhasi ingafiki kuba iqhele ufika iye and ibilibamba ixesha ummo wayo. So ndingakhe ndibhideke ukuba kwenzeke kanjani.

Kulena imeko ndizama indlela mbi yokuba ndiye emsebenzini nokuba yiteksi yona izandifikisa early kwaye ngokukhawulezileyo. Ukuba apha ebhasini akuvumelekanga ukuba bangene bame abantu, ndingazama indlela mbi yokufika .

Ndingakhawuleza ndithethe nomqhubi ukwenzela uba funeka endimisele ndibambe ibhasi elandelayo ezawufika imise kule ndawo ndiya kuyo. Kodwa andinoyibambela kum andinothula, ndingakhawuleza ndithethe so that ndikhawuleze ndifumane uncedo.

nangokuqinisekileyo khawuleza ndithetha nodrayiva uba, drayiva kaloku ndithini. Ndehle apha, undimisele ukwenzela ndifumane ibhasi ezawundisa kwesi sitopu ndiya kuso kuba wena ungangeni? Kodwa andiboni ingathi into yoba ndihlale apha ebhasini ingandinceda, konyanzeleka ibhasi indehlisile.

Kubaluleka kaloku uba nathi sizawufika early emisebenzini singabi leyithi ngoba kaloku singagxothwa uba sifika leyithi emisebenzini. Ibalulekile i-punctuality, ilazi uba nathi kukho apho sileqa khona, funeka sifike kwangexesha asiphelelanga phaa.

Ibaluleke kakhulu uba ibhasi ilibambe ixesha ephuma ngalo ukwenzela izawukwazi ukufika ngexesha elifanelekileyo phambili kwangexesha elithini elibuya lifaneleke, zingenzi abantu leyithi.

Bachaphazeleka kakhulu ngoba bebengazimiselanga ngoba ke azawunyuka amaxabiso. Abanye abakwazi ke ngoku uba bayibhatale ibhasi, kufuneka bahambe ngeenyawo. Ngoba kaloku amaxabiso xa enyuka abantu abasoloko benayo le mali ukuba bazawukwazi. So iba nomthelela ombi intoba kunyuke amaxabiso ebhasi for abantu.

uba ingayitshintshatshintshi imizila ehamba ngayo ngoba kaloku abantu bazawubhideka sebephakathi ebhasini ukuba hayi bo ibhasi ayisahambi ngapha, ayisahambi. Iphinde ke ngoku ibabize imali ke eninzi uba ngoku baphinde batshintshe ibhasi kuba kaloku ibhasi itshintshe umzila ehamba ngawo. So iye ibaluleke ke ngoku uba ibhasi ihlale nje ihamba ngalaa phase iyi-one ngamaxesha onke.

Heyi, kwakunzima ukufika emsebenzini ibhasi zimile, oodrayiva bengafuni ukusithatha. Wabe umlungu naye engakholelwa noba sikwingxaki enje yoba iibhasi ziqhankqalazile esifuna emsebenzini, esithi imirholo yethu ayizuphelela. Ibilixesha ebelilibi elo ngoba bekungemandanga ukuyazi ukuba njengoba kunzima ukufikelela emsebenzini uzawufumana imali engapheliyo.